Kungenzeka ukuba ungumntu ongazithandiyo iipilisi okanye ungumntu ongathandiyo ukuyofuna uncedo kwezempilo. Kungenzeka ke nokuba ucinga yinto ezawuphinda igqithe okanye ubuzaza bale ntloko yakhe akabuthatheli ntweni. Ke into exhaphakileyo emadodeni yileyo yongafuni uyofuna uncedo kwezomtholampilo, ezibhedlele naseziklinikhi.

Le nto iye ibangele umcelimngeni emntaneni kuba ixesha elininzi lakhe ulichitha ejongene nomzali abe mhlawumbi ngamanye amaxesha efuna ukwenza ezinye izinto. Kwaye umntana unolwazi olungaphelelanga malunga nezinto anozenza xa kunothi kuvele iingxaki emzalini, kubhetere ke xa iphantsi kweliso lomongikazi oqeqeshiweyo.

Umntu onesifo soxinezelelo lwegazi uye kufuneke atye iipilisi maxesha onke kwaye azilolonge. Kuye kufuneke ke ajonge nokutya akutyayo, azame ukunciphisa izinto ezifana netyiwa ekutyeni, andise ke ukutya imifuno kuba iyanceda kwisifo soxinzelelo lwegazi.

Iinkonzo zoluleko ziye ziwancede amaxhoba ukuba akwazi ukuphila ngokwasemphefumlweni nokwasengqondweni. Iinkonzo ke ezi zoluleko ziyawanceda amaxhoba ukuba akwazi ukuqhubeka nobomi kwaye isehlo eso azame ukusishiya ngasemva. Iphinde incede ukuba amaxhoba akwazi ukuxola emphefumlweni nasengqondweni.

Bubungozi obo besi sifo kuba isifo somhlaza ngamaxesha amaninzi siye siwathathe amaxhoba waso kwaye unyango lwaso aluqinisekanga. Kuye ke kube ngaloo maxesha apho isigulane siye sikwazi ukuphila emva kokuba sihlaselwe sesi sifo kuba esi sifo sisifo esinobungozi kakhulu kwaye abantu abaninzi abangenalwazi luninzi ngoonobangela wesi sifo.